Umleqwa yinkukhu entsha kwaye ndiyakuthanda ukuyitya, ndiyayonwabela incasa yayo. Intsha kwaye isempilweni kakhulu, ineendlela ezahlukeneyo zokuyipheka kwaye eyona ilula kukuyipheka ngetyuwa nepepile.

Kwisixeko esikhulu kukho abantu abaninzi abazulazula ezitratweni rhoqo, ukuba abantwana bam baye esikolweni kuyandoyikisa kuba kuninzi okwenzekayo. Zininzi iimoto endleleni kwaye abanye abantu abakhuselekanga ukubakho ngenxa yolwaphulomthetho kwisixeko esikhulu. Ndinexhala malunga nabantwana bam ekujoliswe kubo kwaye babe ngamaxhoba olwaphulo lomthetho okanye iingozi zeemoto.

Ukukhuthaza uphuhliso lwezoqoqosho ezilalini kunganceda ekudaleni amathuba emisebenzi nokuphucula umgangatho wokuphila, nto leyo eyenza kube nomtsalane ngakumbi kubantu abatsha. Urhulumente kufuneka atyale imali kwezothutho, kwizindlu, nakwizinto eziluncedo ukuze aphucule umgangatho wobomi nokwenza iindawo zasemaphandleni zibe yindawo enomtsalane yokuhlala.

Ukwazi iziduko zabo kubalulekile kubantwana bamaXhosa nanjengoko oko kubonisa ubuni babo, ilifa labo kunye nokunxulumana nelifa leminyanya yabo. Ngumba osisiseko wenkcubeko yabo kwaye ibavumela ukuba baqonde indawo yabo phakathi koluntu.

Andiqondi ukuba umkhuluwa wam makabize umntwana wabo emva kukamakhulu wethu. Umakhulu wethu usuka kwelinye ixesha kwaye igama lakhe lingangamfaneli umntwna wale mileniyam. Ndingacebisa ukuba akhethe igama elinentsingiselo ukuze ahlale ekhumbula ukuba wathiya umntwana wakhe.

Bendinomhlalisa phantsi unyana wam ndincokole naye, ndimcacisele ukuba akunamsebenzi nokuba akanatata. Kukho amadoda amadala alapha ekhaya ebedlala indima ekumkhuliseni. Makayixabise loo nto kwaye asoloko ekhumbula ukuba usapho lwakhe luhlala lukhona naye.

Ukuba nemisitho yolwaluko ngexesha lasehlotyeni kungcono ngakumbi kumakhwenkwe aza kuchitha ixesha endle engenanto ngaphandle kwendlwana yendiza. Ixesha lasehlotyeni lishushu kwaye liyanyamezeleka kubo.

Ndifunde lukhulu, ndafunda ukuba phaya kudala utatomkhulu nomakhulu babephila ubomi obutofotofo kwaye bephila kamnandi bengenaxhala. Ndifunda ukuba utatomkhulu wayekuthanda ukonwaba kwaye kuyandonwabisa. Ndiphinde ndifunde ukuba ndiphila kube kanye kuphela. Ngoko ke, kufuneka ndisebenzise eli xesha ndinalo ngoku ngaphambi kokuba kuphele ixesha.